Xewani tatana Baloyi, loyi a mi khumbeke eka riqingho leriwana i Vutlhari Mabasa ndzi twile hi ta vukorhokeri lebyi mi byi sunguleke bya Wi-Fi edorobeni ra ka hina laha ndzi lavaka ku tiva leswaku mitsengo ya kona kumbe mixakaxaka ya mintsengo leyi mihitiselaka Wi-Fi ha yona na ku lava ku tiva leswaku loko endzhaku ka loko mihi ngheniserile Wi-Fi yita hlayiseka ku fikela rini ni tlhela ndzi tsakela ku tiva leswaku loko munhu alava ku tsarisa xana u ta fanekele ku tata tifomo ke?

Ndzi vona ku ri mianakanyo ya kahle swinene ndzi vula ku tisiwa ka Wi-Fi ya mahala eka tilayiburari hinkwato ta doroba ra ka hina leswi vulaka ku vana lava humaka emitini leyi ku nga ni vusweti va ta vevukeriwa loko va ri karhi va endla mighingiriko ya vona ya xikolo leswi vulaka ku va ta kota ku kuma vuxokoxoko mahala hi ndlela yo vevuka leswi swi ta tlhela swi endla leswaku tiko ra hina ra Afrika-Dzonga rivuyeriwa swinene eka siku ra mundzuku.

Loko a ndzi fambisa magazini ya muganga wa ka hina a ndzi ta endla hi matimba hinkwawo leswaku kurhula ku tshama ku ri kona exikarhi ka vaaki ni leswaku vaaki a va vavisisi hi mahungu lama humaka eka magazini ya muganga wa ka hina a ndzi ta endla leswaku vatsari va mahungu vadyondzisiwa hi ta nkoka wa vu hloniphi, ntiyiso na nkoka wa kurhula exikandzeni ka vaaki. A ndzi ta papilla mavito loko swingabohi ndzi tlhela ndzi nyika vaaki ndhawu ya vutihlamuleri ni ku endla leswaku ku va ni milawu eka magazini ya muganga kunga milawu ya vuhleri.

Loko a ri mina ndzi tsakela vuyimbeleri byo hanya. Kutwa swichayachayani swi ri karhi swichaya ndzi swi langutile, marito rito ya muyimbeleri hi ku kongoma ni matimba ya ntshungu swi endla leswaku ntokoto wu va wa xiviri ni wa nkoka.

Loko ku ri tinsimu tamasiku lawa dyondzo a ti na yona a ti fani na tinsimu ta khale laha tinsimu ta khale a ti kota ku hi aka h hina vantshwa a ti kota ku hi komba ndlela ni ku hi nhlohlotelo leswaku hi va ni vumundzuku lebyinene. Tinsimu ta masiku lamawani ti hlohlotelo hina vantshwa leswaku hi tikuma hi ri khari hi n'wa byalwa hi hundzuka swidankwa, hi tirhisa swidzidziharisi hi ndlela ya tihanyi na ku tikuma hi nghena eka madzolonga lama a hi fanekele hi nga nghenangi eka wona.

Ndzi vona leswaku magoza lama ya nga tekiwa ku sivela ku tlakuka ka nxavo lowuwani hileswaku mfumo wu fanekele wu humesa milawu leyi lwisanaka ni leswaku van'wamabindzu lava xavisa data kumbe va hi tisela data va tlakusa mixavo ya ti data hi ndlela leyi nga twariki ni leswaku ku fanele ku endliwa mphikizano laha vanhu va nga ta nghenelela va ri karhi va lwisana ni ku tlakuka ka minxavo ya data nkarhi na nkarhi.

Leswi endlaka leswaku iPhone yi hambana na Samsung hileswi landzelaka, iPhone yi tirhisa IOS le swi endlaka leswaku sisiteme ya yona yi va leyi va ka pfariwile kasi loko ku ri Samsung yi tirhisa Android laha swi vulaka ku sisiteme ya yona yi va leyi pfuriweke loko ku ri switirhisiwa swa iphone swona swikumeka eka App store kambe loko ku ri switirhisiwa swa Samsung swona swikumeka eka Google play na le ka tindhawu tin'wana.

Switirhisiwa swa inthanete leswi munhu a faneleke ku swi lava ku va a kuma vutshunguri bya le kule, xo sungula i xitirhisiwa xa xikombiso xa vutshunguri bya le kule swi nga va WebMD doc C dot M E na swin'wana xa vumbirhi switirhisiwa xikombelo ku nga va selulafoni ya maxinguvalawa kumbe leputhopo xa vunharhu xitirhisiwa xa ku tihlanganisa laha hi nga vulavulaka ka hi Wi-Fi, five G, four G network hi tlhela hi boheka hi kuma khamera na odiyo.

Ina, nhlayo ya vanhu lava hlanganisiwile na Wi-Fi hi nkarhi wun'we yi khumba rivilo ra vuhlanganisi tanihiloko wa Wi-Fi yi ri na bendwith leyi pimiweke le swi vulavula loko ku ri na vanhu vo tala lava hlanganisiwile hi nkarhi wun'we bendwith leyiwana yi avanyisiwa exikarhini ka vona leswi endlaka leswaku rivilo ra vuhlanganisi ri ehenhla kumbe ku chika, naswona loko ku ri na vahlanganisi, ku ri na vanhu vo tala lava nga hlanganisiwa hi nkarhi wun'we va ri karhi vatirhisa inthanete ku vona ti vhidiyo kumbe dowloader swi endla leswaku trafic ri tlakuka leswi endlaka leswaku rivilo ra vuhlanganisi ri chika kumbe riehla.

Switirhisiwa swo tlhariha leswi nga na nkoka leswaku munhu a va naswona hi leswi landzelaka, munhu u fanekele ku va na khompyuta kumbe leputhopo laha a nga yi tirhisaka ku va eka swa tidyondzo kumbe ku yi tirhisiwaku endla mitirho ya le hofisini xin'wani xa switirhisiwa i inthanete leyi hi tirhisaka ku kuma vuxokoxoko hinkwabyo lebyi byi pfunaka exikolweni kumbe emintirhweni.

Ndzi nga hlawula ku rhumela marungulo ya mina hi pulatifomo ya WhatsApp hikuva loko munhu a tirhisa WhatsApp ku rhumela marungulo yena swin'wi endla leswaku a kotaku na ku tlhela a tshama a ri karhi a mahlaya loko a tsundzukile ku mahlaya nakona swi endla leswaku swi nyika munhu nkarhi wa ku ti anakanya a nga si hlamula.

Tinsimu ta maxinguva lawawani a hi tona leti ti nga na mongo endzeni ka tona. I tinsimu leti talaka ku va ti hlohlotelo leswaku vanhu va tikuma va endle swiboho leswi va tisolaka eka ndzhaku. Ndzi vona i nga ri va nga endla leswaku tinsimu ti antswa kumbe ti va na mongo, hi ku va ku yimbeleliwa tinsimu leti ti nga ta tisa hungu leri nga ta tisa ku tshemba, kumbexani ri nga ta tisa tlakuso, kumbe ri nga ta tisa leswaku munhu a kota ku va a twisisa hi vutomi. Ku tlurisa leswaku ku va ku ri ku nyanyuriwa ntsena ku nga ri hava mongo endzeni ka tona.

Ndzi rhandza ku vulavula hi filimi ya Xitsonga leyi vuriwaka salamina. Filimi leyi yi vulavula hi vutomi bya n'wansati loyi a lavaka ku pfuna ndyangu wa yena, kambe a langutana ni mintlhotlho yo tala eka ndlela. Yi kombisa ku tiyisela, rirhandzu ra ndyangu ni ndlela leyi vanhu va endlaka swiboho hi ku ya hi xiyimo. Yi tlhela yi kombisa vutomi bya siku na siku hi ku ya bya siku bya vanhu va le xikarhi ka Afrika ngopfungopfu eka tindhawu ta le mapurasini. Leswi swi endla leswaku yi va ya nkoka hikuva yi hi dyondzisa vanhu hi vutomi bya hina ni ndlela yo langutana na swiphiqo.

Tinsimu leti ti tisaka ku tshemba endzeni ka moya wa mina i ta vugandzeri bya xiKreste to fana na, endla ku rhandza ka wena, a nga tsandzeki Yeso kumbe u tshembekile Yeso. I tinsimu leti ndzi tsundzuxaka hi rirhandzu ra Xikwembu, ku hambi ndzi nga hlangana na yini na yini swo tika laha misaveni Xikwembu xi tshama xi tshembekile hi mikarhi hinkwayo.

Mbuyelo lowunene wo tirhisa WhatsApp hileswaku wu olovisa ndlela yo tlhantlha mfuwo exikarhi ka vanhu, hi xikombiso wa kota ku tihlanganisa ni maxaka, vanghana kumbe vatirhikuloni hi ku hatlisa ni hi ndlela yo olova hambiloko va ri ekule. Xin'wana WhatsApp yi pfuna ku rhumela swilo swo fana ni ti-voice note, swifananiso, tidokhumente na tivhidiyo leswi endlaka leswaku ku twisisana exikarhi ka vanhu ku antswa.

Swin'wana swa swivangelo leswi endlaka ku munhu a block-a tiqingho to huma kumbe tinambara to huma ka van'wanyani ku va va foyini va n'wi foyinela, swi va swi karhi swi vangiwa hi ku vanhu van'wani va hava nhlonipho, va gcina va va tlula mindzilakano leyi vekiwaka hi van'wanyana. Xin'wana xa kona swi va swi vangiwa hi vuxaka lebyi nga ha ri ku kahle exikarhini ka vanhu valavo, leswi endlaka leswaku a nga ha lavi leswaku va n'wi foyinela swi endla leswaku a va block-a.

Cloud Computing i ndlela ya thekinoloji leyi endlaka leswaku u kota ku hlayisa, ku tirhisa na ku fambisa switirho swo fana na tidokumente, swihlelo na data eka inthanete. Ku nga ri ntsena eka khompyuta ya wena leswi vulaka leswaku mabindzu ni vanhu van'wana va nga tirhisa switirhisiwa swa vona hi ku nghena ntsena eka inthanete ku nga ri hi ku tshama va ri eka khompyuta yin'we.

Loko n'wana wa xikolo a heta nkarhi hinkwawo a ri eka TikTok, Instagram kumbe Facebook, u va a tsandzeka ku kongomisa miehleketo yena eka swa tidyondzo. Leswi swi nga endla leswaku a hluleka ku va a fikelela swikongomelo swa dyondzo ku nga koxa ku va ni vuswikoti byo hlayisa nkarhi ni ku dyondza hi xivindzi kumbe hi ku hetiseka.

Xitori lexi ndzi nga tshama ndzi xi vona eka mavonakule va ri karhi va vulavula hi Xitsonga i xitori xa Giyani Land of Blood. Xitori xa Giyani Land of Blood loko va ri karhi va vulavula hi Xitsonga swi ve swi ndzi tsakisa ngopfu, hikuva a swi kombisa leswaku se hina Vatsonga hi tekeriwa enhlokweni ku za se hi kota ku va ku va va tlangisa ririmi ra hina eka mavonakule.

Ti-influencer i vanhu lava tirhaka swinene eka vuhangalasa mahungu. Naswona va ni matimba yo kucetela miehleketo, swiboho kumbe maendlelo ya van'wana hi endlelo hi ndlela leyi va hanyaka ha yona, leswi va swi vulavulaka kumbe leswi va swi vekaka eka swiphemu swo fana na TikTok, Instagram, YouTube na Facebook. Ndzi tiva inflencer ya hayi bethunana Gift loyi a kucetelaka vantshwa hi nkoka wa tidyondzo.

Xewani vakulukumba ni lavatsongo n'wina vadyandzhaka va ririmi ra Xitsonga. Tanihiloko hi karhi swi tiva ku Xitsonga i ririmi leri nyandzekeke swinene a ndzi kombela nseketelo kusukela eka n'wina eka xivono lexi ni nga na xona. Ndzi ehleketa ku kurisa ririmi ra hina hi ku veka swinhla swa Xitsonga eka xiyanimoya, mikombiso ya vana, mitlangu ya ririmi, tinsimu ta ndhavuko na switsundzuxo hi Xitsonga, vunanga bya Xitsonga lebyi hlayeke ririmi ra hina. Xa vumbirhi i ku rhamba vatswari, vukulobye ni vana ku vulavula Xitsonga hi ku phakela. Hikokwalaho ka swiendlo swo tala swa ku tirhisa ririmi rin'wana vana vo tala va tshika ku tiva ririmi ra ka vona.

Malume loko u xava riqingho ra le nyongeni ra smartphone ku vula leswaku u xave foni leyi nga kotaka ku nghena eka inthanete. Loko va ku byela leswaku u nyikiwile na xirhundu xa data kumbe data bundle va vula leswaku u nyikiwile mali ya inthanete leyi u nga yi tirhisaka ku nghena eka WhatsApp u rhuma u rhumela marungula kumbe ku ma amukela, swifaniso na mavhidiyo. Xa vumbirhi i ku yingisela tinsimu eka WhatsApp. Xa vunharhu i ku nghena eka goggle u endla ndzavisiso eka eka yona.

Swi endla leswaku ku va ni ku siveriwa ka ku kuma rungula. Tinxaka letikulu to tala a ti tivi ku tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji tanihi smartphone tablet kumbe khumpyuta. Naswona swin'wana swa swona a swi na swin'wana swa swona, leswi swi vula leswaku a va nga ha swi koti ku hlaya phephahungu ra vona leri va ri rhandzaka. Xa vumbirhi i ku titwa va siyiwile endzhaku, va nga titwa ka va hambanisiwile kumbe va pfaleriwile ehandle hi mfumo wa vutivi hikuva a va koti ku landzelela leswi humelelaka. Leswi swi nga ha endla va titwa onge a va ha vuyiseriwi hi phephahungu.

Ina vatirhi hi un'we hi un'we va nga engetela mali leyi tlulaka mpimo wa khampani, eka pulani ya khampani swin'wana swi vitaniwa company pension provident fund leswi vuriwaka voluntary contribution kumbe additional contribution. Leswi swi vula leswaku khampani yi nga va yi ri karhi yi hoxa xikombiso xa ten percent wa muholo wa mutirhi, kutani mutirhi a nga endla xiboho xo engetela five percent yo huma eka muholo wa yena. Mali leyi engeteleriweke yi nghena emahlweni eka pulani leyi yi pfuna ku kula ka mali ya pension ya yena ya nkarhi lowu taka.

Xinavetiso xa rhadiyo lexi xi ndzi xi tsakelaka ngopfu, hi lexi xi vulavulaka hi vutshila byo hlayisa mali. Xi ndzi pfuna ku tiva ndlela yo hlayisa, ku sivela ku hambanahambana ni ku tirhisa mali hi vutlhari. Leswi swi ndzi pfuna hikuva ndzi lava ku aka vumundzuku lebyi nga na vuxavo, naswona xinavetiso lexi xi vulavula hi ririmi leri ndzi ri twisisaka kahle. Xi tlhela xi tirhisa swikombiso leswi fambelanaka ni vutomi bya siku na siku bya hina.

E-e, a swi basanga nakatsongo muchudeni wa le yunivhesiti a nga fanelanga ku tirhisa Artificial Intelligence ku va a tsala mintirho ya yena ya xikolo, hikuva swi karhi swi va swi ri karhi swi vuriwa ku ri yini u va a ri ku yiveleni. Kambe wa pfumeleriwa ku va a tirhisa Artificial Intelligence ku va a kuma vuxokoxoko na vutivi byo karhi, ku va a kota ku twisisa leswi a lavaka ku swi tsala.

Ku pfaleriwa ka data swi vula ku sirhelela na ku hlayisa vuxaka bya vuxokoxoko lebyi vanhu kumbe makampani ma byelaka. Ku katsa ku tumbuluxiwa ka data, ku tirhisa ka yona ni ku hlayisiwa ka yona hi ndlela leyi nga hlanganisiki na ku vanga ku lahleka.

Data yi nyika vanhu matimba yo tiva, ku tirhisana, ku kota ku langutana na swiyimo swa vutomi, ku tshama swi olova ni ku tiyisisa leswaku leswi va swi endlaka swi antswa ni ku sirhelela vuxokoxoko bya vona.

Ina ku na tiphasela to hlawuleka ta data to stream, tiphasela ta data to stream ti katsa data bundles kumbe packages. Leti nga seketelaka ku sitirimela mavhidiyo hi ku olova, naswona ti nga va na mbuyelo wo karhi wo olovisa ntlawa wa data. Titlhela ku va na unlimited streaming data leyi kombelaka ku sitirimela nkarhi wo leha handle ko chava ku seketela xiphemu xa data. Swihangalasamahungu swa social media swi tirha hi ndlela leyi, swi tirhisa data swinene ku landzelela vuhlayiseki, ni ku hangalasiwa ka swifaniso mavhidiyo na ku hlamusela vuxokoxoko lebyi hetisekeke.